Ndiyakuqala ngokucacisa injongo yomcimbi, ngabe yintlanganiso yosapho okanye kukubulela ngokuthile. Ndingabhala phantsi amagama abantu esifuna ukuba babe khona ukuze ndikwazi ukucwangcisa indawo yokuhlala kunye nokutya. Ukuba umcimbi uza kubanjwa ekhaya kufuneka ndilungise indawo, ndihlele izinto iitafile kunye nokudibanisa izinto zokuhombisa. Ndiza kucwangcisa iimenyu ndiqiniseke ukuba kukho ukutya okwaneleyo kwaye kuhlangabezana neemfanelo okanye neemfuno zabantu.

Exesheni elinintsi usapho luye lulwe ngexesha loba umfi angcwatywe ngalo. Abanye bafuna umfi angcwatywe gou, abanye bafuna umfi angcwatywe xa wonke umntu ezawuphumelela ukuza emngcwabeni. Loo nto ke iye ilwise emasaphweni amaninzi.

Ukuthi mandiyeke yonke into endiyenzayo, ndandingxama kakhulu ukuba umama wam andiphakele oku kutya. Ndandingafuni neetshomi ngoba andifuni into yokuba ndixelelwe ukuba nditye neetshomi zam, ndandihlala ndifuna nje ukuzityela ndodwa ekoneni ndizanelise ndindodwa.

Xa umntu epheka emcimbini kufuneka apheke ukutya kwesidala, ukutya abantu abadala sele basishiyayo ababekutya. Loo nto ke itsho ukuthi indlela, indlela umntu apheka ngayo kwakhe ayondlela azopheka ngayo emcimbini ngoba emcimbini yenzelwe abantu abadala and kwaye funeka sihloniphe izithethe.

Okokuqala, kufuneka umntana aqatywe uba azange aqatywe azokwazi ukuya esuthwini yonke into yakhe ilungile. Kwaye umntana funeka xa engumntana ohluphayo angxolelwe kucelwe abantu abadala ukuba bakhusele lo mntana njengoba ezoya esuthwini.

Ndiziva ndonwabile kakhulu ingathi ndikwelinye ilizwe kwaye andifuni nokuba oku kutya ndikunike abanye abantu abafana neetshomi okanye abantwana basekhaya, ndinomona ndifuna ukutya ndindodwa ndoneliseke.

Umngqusho wakho kufuneka uwusowukhe emanzini ukuze athambe xa uwuphekayo, uwusowukhe ixesha elide noko ukuba xa usowuphekwa uye ube ngumngqusho othambileyo. Funeka wenze okanye uqiniseke ukuba isitovu awusibeki phezulu usibeka sibe-low ukuze umngqusho wakho aphekisiseke. Ube nezipayisi ezaneleyo zomngqusho ezifana neeCremora, iiRama, iimbotyi ezahlukahlukeneyo ozozidibanisa ogqiba uthi fafa izipayisi ezahlukahlukeneyo, ogqiba umngqusho wakho uzoba mnandi unambitheke.

Umngqusho kukutya kwesiNtu emaXhoseni kwaye kukutya abantu abadala abaza ngaphambilini ababekuthanda kakhulu. Umngqusho umnandi kakhulu xa utyiwa nomhluzi.

NgokwesiNtu amadoda akasondeli ezimbizeni, kodwa ke aye asondele xa kohlulwa inyama. Baye bohlule inyama yootata, inyama yamaxhego, inyama yoomama, inyama yamaxegwazana kwaye nenyama yabafana nenyama yeentombi.

Esuthwini akuyi noba ngubani kuya ootata abathile, oomama abavumelekanga tu ukuba baye esuthwini. Amantombazana bangaya esuthwini kodwa ke hayi amantombazana angahlobenanga nomkhwetha.

Mna ndizithandela umphokoqo ngoba ulula ukuwupheka kwaye uyahluthisa, kwaye umnandi.

Lusiko lethu lolwaluko kunye nesinxibo sethu esihle.

Kuye kuxhelwe inkomo ukuze kuhlanjwe eli nyala kwaye neefemeli zabo bathe babelana ngesondo zibe khona zombini ukuze kuhlanjwe eli nyala. Kuye kuthiwe aba babini bangaphinde badibane noba sekuthiwa kutheni.

Yenza ukuba igama lo mntana libe nembali ukuze umntu xa ebizwa ngeli gama kudityaniswe kunye ngelo xesha kwakukho loo nto yayisenzeka ukuze ke iye ichazwe ebantwini uba lixesha lalithe okanye lixesha apho kwakusenzeka into ethile, ichutywe ke loo mbali.

Kunganceda ukuba kube nee-afternoon classes apho kufundiswa isiNgesi ikwaze abafundi bazosifunda kakuhle isiNgesi. Kwaye neencwadi kungafuneka zibhaliwe ngesiNgesi, ootishara bafundise ngesiNgesi ukuze abantwana bakwazi ukusifunda kakuhle isiNgesi. Emakhaya sicele abazali ukuba bathengele abantwana iincwadi ezinesiNgesi ukuze abantwana basifunde kakuhle isiNgesi.

Kufuneka ibe yinto ethethwayo, umntu acacise iinjongo zakhe kuvunyelwane ukuze kungabikho ngxabano phakathi kwamakhaya amabini.